Ke la tshoha haholo ha ke fihla sepetleleng sa mmuso. Ke ile ka thola e le batho ba bangata, ebile baoki ba sa bue le bakudi hantle ba ba omanya, ebile di-file tsa baoki di a , baoki ba ile dijong ba soka ba thusa bakudi, ebile bakudi ba bang ba la tlameha ke hore ba kgutle tsatsi le hlahlamang.

Tjhe, boholo ba batho ba mahaeng ha ba sebedise thero ya malapa o bona ka mokgwa oo ba nang le bana ba bangata ka teng ntle le maikemisetso, ebile ba na le mehopolo e fosahetseng ka di thero tsa malapa. Ba re ya ba kodisa ebile e senya mmele ya bona. Tjhe nna ha ke e mong wa bona hobane ke tseba bohlokwa ba thero ya malapa, hobane ho thusa hore o se ke be wa ba moimana ntle le maikemisetso.

Ho na le mananeo a thusang batho ba sa kgoneng ho finyella dipetlele, ho batluwe baithaopi ba isetsang bakudi dipidisi tsa bona mahaeng a bona. Hape ho na le naneho le leng le kentsweng thakgolong la ho , la di-courier tse isetsang batho dipidisi tsa bona mahaeng a bona.

Ke bona monyetla wa hore nka etsa le phepha ka rekisa di tholwana, ka rekisa masimba, ka ba ka rekisa makwenya, ka ba ka rekisa le dijo le dinwamaphodi. Hore bakudi ha ba tlile sepetlele, ba ne ba kgone hore ba je ka haa dipetlele ho engwa nako e telele.

Mme ke eme di-line tse lelele haholo clinic-ing. Re eme ho tloha hekeng, ra ema ho ya fesetereng re lo ngodisa, mme ha re qeta ho ngodisa bomme mooki ke ha ntse ba tsamaya feela. Ho tloha moo ke ha ba re bolella hore bona ba ya dijong, ha ba kgutla dijong ke ha ba tseba sebetsa ka mokgwa o tshwanang ba sa re nkelle hloohong ba ntse ba re nyaotsa fela ho tloha moo, ke ha ba re bolella ho re bona ba ya mahae, mme re tla tlameha ke ho re re kgutle letsatsi le latelang.

Nkgono dithibela pelehi tsa sejwale jwale di thusa hore motjha le ha se a nkile nako e telele a di sebedisa, ha se a batla ho leka ho ba le lesea. Ka mora dikgwedi fela, mmele wa hae o kgutlela setlwaeding a ka kgona ho leka lesea. Ebile di thusa batjha hore ba se kule ke hlooho jwalo ka tsa mehleng ya pele.

Ke tseba mananeo a JSY, IGMSY, ICDS. Mananeo ana a thusa bo mma bana le ba imana, ba hlokang hore ba kgone ho thola dithuso hao na le ntlha tse ba di hlokang ka tsa bana kapo boimana ba bona. Ebile di thusa hore ba kgone ho tlisa masea a bona lefatsheng a ntse a phela hantle ebile a bolokehile.

Baratani ba nang le kgatello e phahameng ya madi, pele ba ka tlisa ngwana lefatsheng ba lokela ke hore ba buwe le mooki mme o tla ba hlalosetsa hore tlameile ba nke meriana efe, mme ba tlameha ke hore ba tlohele ho tsuba le ho nwa tai. Mme ha ba sa latele melao eo, ba ka ba le mathata a hore ngwana a hlahe a thotse kapa a phele a hlokahale ka mora dibeke a hlahile. Mme ho qojellwe mme hore a seuwe hore a tla behe lesea, hore lesea le tle le fihle lefatsheng ntse le bolokehile.

Diteboho tse nka fanang ka tsona ke ho thusa ho hlwekisa sepetlele, ho araba mehala, ho thusa ho pakela di-file, ho thusa bakudi ho ya dintlwaneng.

E, a re fihlela mananeo a ho enta. Ha ho entuwa ho a hlaloswa sealemoeng hore ho so ho entuwa. Ho bohlokwa haholo ho enta, hobane ha o entile masole a mmele a kgona ho itwanela kgahlano le mafu le dikokwanahloko.

Ee, moimana ya phelang ka kokwanahloko ya HIV a ka tshwaetsa lesea la hae nakong ya tlhaho, ha madi a hae a ka kopana le lesea kapa maro a kopana le lesea. Empa sena se ka thibelwa ka ha moimana a ka nwa dipidisi tsa hae tsa di-ARV ka nepo.

Ngwanaka o lokela ke ho hlapa matsoho kgafetsa hobane ha o hlapa matsoho, ho thusa bakeng sa bophelo bo botle mme ho thusa ho tlosa dikokwanahloko tse ka bakang mafu, mafu e kareng lefuba le lefu la mala.

Mmuso o ka etsa lenaneo la hore batsofe ba se reke motlakase le metsi, le dijo ka ditheko tse tshwanang le tsa batjha. Batsofe a ba fe di-unit-e tse lekgolo tsa motlakase wa mahala kgwedi le kgwedi. Mme metsi ba seke ba a patala, mme theko ya dijo e se lekane le ya batjha, ebe dithekong tse tlase nyana ho tsa batjha.

Ee, ho nepahetse ho ruta ka tsa thobalano e nepahetseng dikolong, hobane sena se ruta batjha hore ba kgone ho itshireletsa, ba se thole mafu e kang HIV le mafu a mang a thobalano, mme ho ska ba le boimana ntle le maikemisetso. Ebile sena se thusa batjha hore ba se tatele ho kena dikamanong tsa dithobalano.

Tjhe, hona ha ho a loka hobane motho ha e kisitse ditsing tsa bophelo. O fumana dintlha kaofela ho tswa ho ditsibi tse entseng tsa bophelo.

Ke bitsa toloko hore e nhlalosetse, kapa ke ya marangrang ke tobetsa mo ho ngotsweng tsa toloko hore e tle e nhlalosetse hore motho eo o reng.

Ditjeho tsa hlahlobo ngakeng tsa setso tlameha di be tlase. Ebile ha o ile ngakeng tsa Sesotho di o thusa ka hore o be le kganya bophelong ba hao, ho be le lesedi, mme di etsa hore o hlomphehe, o ratehe ebile o be le seriti setjhabeng.

Tender-a ya ka, ke ya ho phehela bakudi hobane ke na le mangolo la kgwebo e ngodisitsweng e molaong ya ho pheha.

Tjhe, mesebetsing ena ha ona mananeo a lekaneng a re retswe hore ho shejuwe bo ntate ba phetse hantle na, hobane boholo ba bona o tla thola ha ba tswa dikonterakeng tse ba kula ebile ba hlokahala.

Ke ile ka ikutlwa ke thabile haholo ebile ke la ithuta ho etsa thobalano e tshireletsehileng, ebile se ke sa tshwele dikgohlela hohle tseleng. Ha ke hohlola ke beha setsu, ebile ke etsa diteko ke shebe boemo ba ka kgwedi e ngwe le e ngwe.

Mmuso o tshwanetse ke ho re o tswe letsholo, o shebe dihlahiswa tsena. Di etswe diteko hore a na fela di a sebetsa na, kapo ke e meng ya meriana e etseditsweng ho ja batho ditjhelete na?

Matsholo a bophelo a banna a na le dikgaello tsa hore banna ha ba na tsebo e batsi ka tsa bophelo bo botle, hape ba tshaba hore ba tla buiswa hampe. Dikgato tse ka nkuwang ke hore ho nkuwe banna ba bangata ba sebetse ditsing tsa bophelo bo botle.